Ntlangu lowu a ndzi ta wu hlawu leswaku a wu tlanga munghana wa mina i ntlangu wa bolo ya milenge ndzi wu rhandzaka ngopfu ntlangu lowu naswona a ndzi ta n'wi byela leswaku ntlangu lowu wa nandzika wa tlangeka a wu hluphi naswona wu tele swinene laha matikoxikaya kumbe emakaya u nga ti kuma eka ndhawu to ta hatla mitlangu leyi loko hala u kuma ku tsakeli un'wanyana ndzi nga n'wi nyika wona ntlangu wa bolo ya milenge hikuva ndzi ta kota ni n'wi komba swin'wana leswi a nga swi tiviki ni n'wi komba loko swi endlisiwa leswi na leswi hi ku n'wi nyika na milawu ya kona leyi endliwaka ebolweni kutani a kota ku va kahle ene xin'wana xa kona i ta va a ri na mina a nge hlupheki hi wa mina ndzi wu tiva ngopfu ntlangu lowu ndzi wu tiva a handle na le ndzeni.

Ina, mitlangu yi nga pfuna ku sivela vugevenga hikuva loko vanhu va yi mintlangwini tanihiloko mitlangu yi tlanga ka weekend yi n'wana na yi n'wani vavanuna vo tala va va va ri mitlangwini van'wani va tlanga bolo van'wana va vona bolo a va koti ku endla swa vugevenga.

Varhangeri va ndhawu ni nga va hlohlotela hi ndlela leyi n'wina varhangeri va ndhawu tanihileswi mi swi vonaka leswaku ndhawu leyi na mitlangu yo tala swinene ya ya ya vantshwa mitlangu ya bolo ya milenge ya vavanuna ntlangu wa bolo ya milenge ya vavasati na ntlangu wa wa wa wa bolo ya mavoko ya xikan'we na ragibi hi kumbela leswaku mi hi byela mali ya mitlangu leyi ni ta xava timpahla to tlanga hi tona na swo tlanga hi swona swa le mugangeni xikan'we na tibolo hi kombela hikuva a ku na swo a ku na swo practice-sa hi swona xikan'we na mali yo yo yo yo yo famba hi yona ni vula tithekisi, mabazi na yin'wani hi movha leyi nga ta tirhaka ku heleketa vana emintlangwini ya vona, i nkomu.

xipano xa banyana banyana a xi kumi ku xiximiwa ku xi faneleke hikuva ndza swi vona leswaku vanhu vo tala a vale ku xi sapoteni ku fanele ku tlanga bolo ya bafana bafana kumbe xana bolo ya vavanuna, vavasati a va kumi mfanelo leyi ringaneke kumbe ku xixima loku ringaneke hikuva vanyajekile swinene hina a vaaka tiko eAfrika-Dzonga hi le ku va sapoteni no va kuma leswaku vona va xiximekile hambiloko va wina khapu ya misava a va nga yi kumi a va nga wu kumi nxiximo lowu u va faneleke tanihiloko ku teka ku fana na vavanuna a va loko u kumbe nxiximo swinene.

Mintlangu i ya nkoka swinene loko u ta emiehleketweni xikan'we na miri, hi tlhelo ra rihanyo mitlangu yi endla leswaku miri wa mina u tshama miri wa munhu u tshama ri kahle miehleketo ya munhu yi tshama yi ri kahle loko munhu a tsutsumatsutsuma erivaleni ra mitlangu yi endla leswaku miehleketo ya yena yi va kahle loko a hlaya tibuku a hlaya kahle xikan'we na vurhonga abyi n'wi khoma hi ku hatlisa vurhongo miri wa munhu u tshama u ri kahle mukhuhlwani na swin'wana swa swa swa swa swa mavabyi a swi koti ku n'wi fikelela hikuva yena masiku hinkwawo u tshama a ri eku jimeni mitlangu yi kahle swinene eka rihanyo ra miri na miehleketo.

Mina eka eka eka eka eka hi tlhelo ra mina ku tlanga mitlangu swi ndzi pfunile swinene ku aka vuxaka na vanhu hikuva ndzi nga ri munhu wo jikajika emapatwini kumbe hi ku handle ku rhandza ku tlanga na vana van'wanyana kambe ku va ndzi nghenela timhaka ta mitlangu swi endla leswaku ndzi tiva vanhu ndzi kota ku ku vulavula na vanhu ndzi tlhela ndzi hungasa na vona ndzi aka na vanghana vunghana na vona hikuva siku rin'wana u hlangana kun'wana tindhawini tin'wani ni ta kota ku vulavula kahle na vona swi ndzi pfunile swinene ku aka vuxaka na vanghana kumbe aka vuxaka na vana van'wanyana swi endla leswaku loko hi hlangana tindhawu tin'wani ta le kule hi tivana hi nga kholelani.

Tanihi loko ndzi tlanga bolo ya milenge ku na ntlangu lowu a hi ri ku tlangeni kwala etikweni ra mina ra Phalaborwa a Lulekani va ri ematikoxikaya laha vo nge a bikho a hi tlanga ntlangu wa bolo ya milenge hi tlangile ku kondza hi tlanga tibolo timbirhi timbirhi hi ku ringana hi suka hi ya eka xiphemu xin'wana xa vunharhu lexi va ngo hi extra time kwalaho ndzi dzi ya kora tibolo timbirhi ndzi teka bolo kusuka eka hafu ya mina ndzi eka hafu ya vona ndzi ya kora ti bolo timbirhi hi vhela hi va hi winile mitlangu hi mune eka timbirhi ntlangu wa lowu ndzi nge pfuke ndzi wu rivarile swinene hikuva ku ntlangu lowu u nga ri wu tlangerini swinene ndzi tlhela ndzi kora tibolo.

Leswi mitlangu yi pfunisaka xiswona eka timhaka ta mintirho i ku vanhu vo tala kumbe vatswari vo tala xikan'we na vana vo tala va kuma mintirho kumbe vantshwa vo tala va kuma mintirho eka timhaka ta mitlangu, hi yin'wana ya mintirho hi mitirho ya vu security loko u ri security kumbe munhu wo rindza etigedeni ku fana na kwala xitediyamu loko ni na mitlangu nyana ya timeyara ku laveka vanhu va lama rindzaka vana ku ri va nga banana naswona va nga ngheni la wu biha kumbe loko va nghena hleketeni va rhanga va va xuxa ku ri va khomelele yini hi yona mintirho leyi yi tisaka hi mitlangu yin'wana mintirho mintirho ya vu khotshara loko u ri khotshara u kota leswaku u kuma na mali loko mi winile yin'wana yi mintirho ya ya ya vu caretaker ya vu caretaker ku khoma khomiwa ti ti-jersey to tlanga hi tona na na na tintanghu to tlanga hi tona kumbe tikhokho na swin'wana na swin'wana.

Ina, ndzi ehleketa leswaku ku va na yona mitlangu yo fana na yaleyo swi nga pfuna hikuva swi ta endla leswaku ku va na mintirho yo tala swinene etindhawini hala ka hina ku tava na mintirho yo tala swinene hikuva mitlangu yo tala leyi humaka eka mfumo yi tlanga a switediyamu a switediyamu ku laveka mintirho yo tala swinene tanihi ma security vanhu vo xavisa ma-ticket na van'wana va languta ri endzeni.

Loko ndzi twa kokwana garingagaringa a ndzi tsaka swinene hikuva a ndzi rhandza switori swa kona swa khale naswona nkarhi a wu ya mahlweni loko hi tshamile kumbe endzilweni xitori lexi a ndzi byela swona ku xitori xa n'wanghala n'wampfundla laha n'wanghala a nga rhumiwa leswaku n'wampfundla a n'wi tekela nyama emakhwatini kutani a vuya na yona a n'wi tisela yona endlwini kumbe laha a tshamaka kona kutani n'wampfundla a teka nyama a tlhela na yena a fika a yi veka enyangwini a yimela a kule n'wampfundla a huwelela n'wanghala a ku ndzi vuyile na yona nyama loko n'wanghala a huma a ku why u nga nghenisanga ndlwini hikuva ndzi te u ta na yona a ndlwini i vi n'wampfundla ndzi jahile ndzi tlhelela kaya hi loku n'wanghala a huma a teka nyama a tlhelela ndzeni loko a huma ra vumbirhi a huma hi ku hatlisa a ku u lava ku khoma n'wampfundla ivi n'wampfundla tshuka a tsutsumisa sweswo.

Va vanhu va nghenelela e eka mhaka ya mitlangu swi na nkoka hi ndlela leyi swi endla leswaku vanhu vo tala va va papalata mhaka yo endla timhaka to yo biha kumbe ta vugevenga xin'wana xi endla leswaku vanhu vo tala va va na rihanyo ra kahle hikuva mitlangu yi endla leswaku munhu a hanya kahle emirini le mi na le miehleketweni.

Loko munhu a ri na vuswikoti byo rhangela loko a ha ri n'wana wa xikolo u n'wi vona hi ndlela leyi eka timhaka ta to tala ta mitlangu yena u lava ku rhangela kumbe na loko o va a ri un'wana wa vatlangi eka eka eka eka mitlangu yo karhi u ta rhangela a ri ndzeni ka rivala kumbe a ri ku tlangela leyi a hi ngo i munhu wo tlanga bolo mi ta n'wi vona hi ku loko a ri a ri a ri ndzeni ka bolo kumbe endzeni ka ntlangu ntlangu wu ri ku tlangeni yena i busy no rhangela wa vulavulela ku byela ku endla lexi na lexi na lexi na lexi ku vhela tikomba ku ri munhu loyi i murhangeri hi ntumbuluko.

Ntlangu lowu tekeriwaka enhlokweni ngopfu laha xikolweni swa le makaya i ntlangu wa bolo ya milenge i ntlangu lowu nga tala swinene hikuva kun'wana na kun'wana ku na girawundi ya ntlangu wa bolo ya milenge lowu nga tlangiwa xikolweni ntsena na kwahala makaya loko vana va vuya exikolweni ti tele tigirawundi leti va yaka va ya tlanga tona ntlangu wa bolo ya milenge i ntlangu lowu nga tala laha matikweni hinkwawo ya misava i ntlangu lowu nga duma ntlangu lowu loko wu tlanga switediyamu hinkwaswo swi va swi tele swinene hikokwalaho ntlangu wa bolo ya milenge wu tekeriwa enhlokweni eka swikolo swa le makaya naswona i ntlangu lowukulu swinene lowu nga na mali yo tala.

Munhu loyi ndzi nga langutela eka yena ti Cristiano Ronaldo wa le Portugal loyi a tlangaka eka xipano xa Al-Nassr lexi nga Saudi Arabia eka Saudi Pro league i mutlangi loyi a nga nweki byalwa a nga dyeki machukele a nga dyeki swo tala munyu a nga dyeki swipayisisi i mutlangi loyi ni n'wi rhandzaka swinene hi yena a nga ndzi endla leswaku ndzi tikuma ndzi rhandza bolo xin'wana xa kona i na leswi va ngo hi xilungu va ngo i discipline ni n'wi rhandza swinene mitlangu luya ene i tirha hi matimba i work-a hard hi minkarhi hinkwayo that's why mitlangu loyi ni langutela eka yena hi minkarhi hinkwayo.

Milawu ya bolo ya milenge ya bolo ya mavoko ndzi tiva milawu ya vavasati yi famba hi ndlela leyi loko mutlangi wa wena kumbe loyi a yimaka na wena ka xipano xin'we a ku hoxa bolo kumbe a ku phasa bolo a wu fanekelanga u tsutsuma na bolo u fane u endla hi matimba leswaku wa yima u vatlangi van'wani vatlangi va wena va xipano xa wena kutani u hoxa vona bolo mi ze mi ya fika epaleni loko mi fika vatlangi lavan'wana a va mi makhi kumbe ku mi kavanyisa bolo ya n'wina va fanele va mi tshika mi kora kumbe loko mi hupha va nga teka bolo na vona va endla sweswo loko bolo yo hundzula yini wa girawundi ya xipano xin'wanyana i milawu ya kona.

Ku va Afrika-Dzonga ku va rona tiko laha mitlangu ya matiko ya misava ya ta ka ya ta tlanga kona swi khumba hi ndlela leyi swi endla leswaku ku va na mali yo tala swinene hikuva matiko ya le handle yo tala ma suka ma ta laha hi mintlawa kumbe va ta va tele va ta buka tihotela kumbe va xava swakudya kumbe swin'wana swo fana na mabyalwa na swin'wana na swin'wana tanihileswi hi swi tivaka leswaku matiko ya le handle vo America, vo Asia na ku Europe va tirhisa ti-dollar kumbe ti-euro mali ya vona yi le henhla swinene hikokwalaho loko va ta haleni mali ya vona yi hundzuka yi va yo tala swi endla leswaku mabindzu ya haleni ma tlakuka swinene.

Mitlangu yo hunguta xiphiqo ku va munhu a nyuhela hi ndlela leyi loko munhu a ri karhi a tsutsumatsutsuma swi endla leswaku a nga nyuheli handle ka ku nyuhela swi endla leswaku a nga vabyi kumbe a nga a nga a tshama a karhi a hleketa miehleketo leyinene na loko swi ta eka timhaka ta le xikolweni a nga tleli hi ku hatlisa a hleketa kahle a tsala kahle swikambelo swa yena a tlhela a nga a nga nyuheli. Mitlangu yi endla leswaku loko munhu a tsutsumatsutsuma minkarhi hinkwayo tanihileswi vulaka practice kumbe loko va tlanga mitlangu na na na mitlangu na na tithimi tin'wani ta le handle kumbe swipano swin'wanyana swi endla leswaku munhu a tshama a ri eka eka miri wa yena wu nga engeteleleke kumbe ku hunguteka hi vuvabyi kambe a tshama a ri kahle loko u tsutsuma swi endla leswaku u nga nyuheli hi ku hatlisa kumbe u nga nyuheli minkarhi hinkwayo.

Loko ndzo va mudyondzisi ku va ndzi vona vana lava va nga ta tlanga bolo ya milenge ndzi ta byela un'wana na un'wana etlilasini ndzi ta famba hi tlilasi xikombiso if ndzi dyondzisa eka xikolweni xa le henhla ndzi ta sungula eka grade ya tsevu ku ya fika eka eka grade ya ya nkombo kumbe eka grade ya nkaye kumbe khume ndzi famba hi tlilasi ha tlilasi ndzi vutisa ku i mani loyi a lavaka ku tlanga xipano xa bolo ya milenge loko va yimisa mavoko ivi ndzi va hlawula ndzi va teka hinkwavo va ya va ya tlanga egirawundini ndzi va vona lava va nga ta ndzi tsakisa ndzi ta va teka ndzi va veka esayitini kumbe a tlhelo kutani ndzi ndzi ndzi ndzi vona ku ri i vana vangani lava ni nga ta va lava leswaku va ta tlangela xikolo.

Dyondzo leya nkoka leyi ku ti tsakisaka loku loku ndzi ku tsakelaka ku ni dyondziseke yona hi leswaku, mina ndzi munhu wo rhandza bolo, bolo ya milenge swinene. Ebolweni ya milenge ndzi dyondze ku share-ra swilo na vanhu ni dyondza ku va ndzi tshama na vanhu ndzi vulavula na vanhu, ndzi hanya na vanhu vo tala, hikuva a ndzi ri munhu loyi a tshama a ri wexe endlwini ndzi nga rhandzi vanhu. Kambe ku va ndzi sungule ku tlanga bolo kumbe ku landzelela bolo no yi rhandza, swi endle leswaku ni va munhu loyi a rhandzaka vanhu vo tshama a kha a vulavula na vanhu.

Magoza lawa ndzi nga ta wa teka ku tiyisisa leswaku n'wana wa mina i tshama a hlayisekile eka swivandla leswi, hileswaku ndzi ta endla hi matimba leswaku eka swivandla sweswo ku na vanhu lavakulu kumbe munhu lonkulu loyi a hlayisaka kumbe khocara leyi khocaka vana lavatsongo. Ndzi nge pfumeli n'wana wa mina a famba a ya eka swivandla leswi a ri wexe kumbe ku nga ri na lonkulu loyi a va hlayisaka kumbe ku va dyondzisa swo karhi.

Milawu ya bolo ya mavoko, mina ndzi tiva bolo ya vavasati leyi va ngo i netibolo. I milawu leyi tlangaka u lo u lo yima kumbexana loko mutlangi wa wena kumbe loyi a yimaka na wena a ku hoxa bolo kumbe ku ku phasa bolo, a wu fanekelanga u tsutsuma na yona u fanele u tlhela u hoxa wun'wani wa mutlangi wa wena kutani na yena a hoxa wun'wana, a nga khomi bolo a tsutsuma na yona. Loko u fika etipaleni lava team leyin'wana kumbe va xipano lexin'wana a va fanekelanga ku ku maka kumbe ku ku tekela bolo, va fanekele va ku tshika u kora kumbe u hupa. Loko bolo yo jampa layini wa wa wa wa wa rivala ya team leyin'wanyana kumbe xipano lexin'wanyana.

Loko a ndzi ri na nkarhi wo tala wo wisa, a ndzi ta endla hi matimba leswaku ndzi tshama ndzi ri karhi ndzi jima kumbe ku tsutsuma, kumbe ku endla swo karhi leswi nga ta endla leswaku miri wa mina wu tshama wu hlayisekile wu ri kahle.

Ndzi ehleketa leswaku vanhu lava hundzisaka nkarhi hi ku rima swirhapa, hi ku hundzisa nkarhi kumbe ndlela yo hungasa, i vanhu lava va rhandzaka timhaka ta swibyariwa kumbe timhaka ta ta mapurasi, kumbe vanhu lava a a va ri na norho wo karhi wo endla timhaka ta vurimi kambe a va zanga va kuma nkarhi wa swona. Hi yo mhaka loko va kume nkarhi wo wisa va hundzisa nkarhi hi ku rima swirhapa kumbe ku, ku hungasa hi swona.

Eka mutswari ndzi ndzi lava ku sungula mphikizano wa ti-board games hi yo mhaka ndzi chuzile n'wana wa n'wina, ku va wun'wani wa vatlangi va ti-board games. Ntlangu lowu wu ta n'wi pfuna swinene n'wana wa n'wina ku va a kota ku vulavula na vanhu kumbe ku tshama ndhawini yin'we na vanhu tanihileswi ntlangu lowu ku tlangiwaka ku tshamiwile matafuleni na vanhu van'wana vo tala. Sweswo swi ta n'wi pfuna ku va a ri munhu loyi a kotaka ku tshama na vanhu no vulavula na vanhu. Xin'wana swi ta n'wi endla leswaku a tiva matiko hikuva loko ntlangu lowu wo tlanga va ti yimiserile swi ta endla leswaku va ya ematikweni ya le handle yo tala. Swi ta n'wi pfuna ku va a tiva matiko man'wana.

Ina i ntiyiso hikuva swidakwa swo tala loko ku ri minkarhi ya ti-weekend-e kumbe mugqivela na sonto swi tala ku rhandza ku nwa mabyala ya swona. Kambe loko ku ri na mitlangu ya bolo swi suka swi ya kwale emitlangwini, hikuva mitlangu ya bolo yi tala ku tlanga ka ha ri nkarhi, yi sungula nampundzu hi vo ma ten kumbe hi malevhene kutani yi ya chaya hi nkarhi wo vo ma four kumbe hi ma fayifi. Swidakwa swi kota ku ya swi ya hungasa kona swi dakwela kona, swi kha swi seketela bolo ya milenge, swi kha swi rhasa swin'wana swi hlekelelahlekelela kwaleni. Ina i ntiyiso swidakwa hi swona vaseketeri vakulu va va mitlangu ya bolo hikuva swi ya swi ya hungasa kona swi nwela kona swi seketela, seketela vatlangi.

Nkarhi wo tsakisa lowu wu nga endla ntirho wa wa mina wo hungasa ni vanghana va mina, i nkarhi lowu a hi a hi sukile laha Majenjhe hi ya a Lulekani hi ya hi ya tlanga bolo ya milenge. Laha hi nga fika hi tlanga swona hi tiphina hi wina eka, eka xiphemu xa vumbirhi leswi va ngo i extra time. Hi tlangile hi dirowa tibolo timbirhi timbirhi endzeni, kutani loko hi ya ka extra time hi fike hi kora timbirhi ta team ya hina, Kutani hi va hi wina eka tibolo ta mune eka timbirhi. Mina ndzi korile tibolo timbirhi eka ntlangu wolowo, va tlhela va ndzi tsakela vanhu. I ntlangu lowu nga ni tsakisa swinene naswona ndzi nge pfuki ndzi wu rivarile.

Ku pfuna vakokwana ku endla ntanga, swi swi pfuna ku kurisa vuxaka hi ndlela leyi. Hikuva loko ku ri busy ku ku ri karhi ku endliwa tintanga swi endla leswaku vakokwana va hi byela timhaka ta to tala swinene. Timhaka ta rihanyo, timhaka to hi khutaza, kumbe timhaka leti nga ta endla leswaku hi va kahle evuton'wini. Minkarhi yin'wani va hi byela milorho, minkarhi yin'wani va hi byela mintsheketo, minkarhi yin'wani va hi byela hi ta khale leti a ti ri kona emisaveni. Se swi endla leswaku na hina hi tiva swin'wana kumbe ku kurisa vuxaka.